Ngibona kuyisu elihle ukuthi umhlaba ubuyiselwe kwabantu kwazi ukuthi-ke baqale batshale kuzovuleka imisebenzi, kuvuleke kuze nabantu bakwazi ukuthi baphile, bakwazi ukutshala, bakwazi ukuthi bathole inxenye, bakwazi ukwakha iy'ndawo zokuhlala.

Le ndlela yokulima i-hydrophonic greenhouse encane ingasiza kakhulu ekulimeni ikakhulukazi kulabo bantu abangenayo indawo yokulima, angakhona ukuthi azenzele indawo yakhe encane ebese asebenzisa lolu hlobo lokutshala. Ngaleyo ndlela uzobe ukwazi ukuthi uthole indawo ngaphandle kokuthi ube nejalidi elizodinga indawo yokutshala.

Ngizizwa ngibhekiseleke phansi ngendlela izitshalo zami ezitheleleka ngayo ngenxa yezinambuzane, isimo sezulu esingalindelekile, ukuwa kwey'tshalo ngakho-ke angeke sisakwazi ukuphila ngendlela ebesijwayele ukuphila ngayo kule simo esibhekene naso njengamanje.

Le ndlela yokusebenzisa amanzi amancane ingasisebenzela kakhulu ngoba le simo sezulu asimanga kahle kwesinye isikhathi leyo leyonto leyo ingaphazamisa ukukhula kwezitshalo, ngicabanga ukuthi kuyisu elihle leli ukuthi silizame sibone ukuthi siphelela kuphi. Uma kuwukuthi akuhlangani sizokwazi ukuthi sibuyele endlele endala le esijwayele ukusebenzisa, ngiyacabanga lokho kungasisiza kakhulu, kungasisiza kakhulu singabalimi ukuthi sizame indlela entsha sibone ukuthi iyiphi esebenzayo. Ikakhulukazi senzela zona iy'tshalo ukuze sikwazi ukuthi siqhubeke nempilo siye phambili njengenjwayelo.

Ngibona kuyisu elihle ukuthi upheki asebenzise izithako azithola khona emapulazini endawo ngoba ukudla loku esikuthola kula mapulazi endawo ukudla okunomsoco, akusafani kakhulu nokudla esikuthola ey'tolo ezahlukahlukene. Ngakho-ke ngibona kuyisu elihle futhi ukudla okunomsoco kanti ukudla okudinga imizimba yethu okusesimeni esilungile.

Ngicabanga ukuthi uMusa uphatheke kabi kakhulu ngale senzo esenzakele ikakhulukazi sonke lesikhathi eyikhulisa, eyiniselela futhi ebenethemba lokuthi izokhula ukuze izomsebenzela. Kulesi sigameko esimehlakalele uMusa ngicabangi ukuthi uphatheke kabi kakhulu, uphatheke kabi kakhulu.

Kumele sicabange ukuthi amaphepha angaba nobungozi uma ngabe ezohlangana nokudla esikudlayo kepha kumele futhi sisebenzise amaphepha lawa ekuthiwa a-recyclable, ngamanye amazwi akhonayo ukuthi uphinde uwabuthe, uwafake endaweni eyodwa aphinde abuyiselwe ayoqalwa kabusha. Lawo maphepha lawo awasiyona ingozi engako.

Ukuvuna ngesandla kuyinto enhle kakhulu ngoba uyakhona nokunaka noma ngabe sekungena izinto ezingamele ngabe ziyangena ekuvuneni kwakho ey'tshalweni zakho, uma ngabe uvuna ngesandla uyakhona ukuthi ukhethe kahle okumele kungene ezintweni zakho nokungamele kungene uyakhona ukuthi ukuhlukanise ngaleyo ndlela. Ngibona kuyisu eli-right ukuthi uvune ngesandla kunokuthi zisebenzise imishini.

Into engenziwa umlimi ukuze avimbe ukubhebhetheka kwale sifo kuzo zonke iy'tshalo zakhe ngicabanga ukuthi kungamele ahambe aye ey'ndaweni lapho angathola khona imithi azokwazi ukuthi ayifake ngaphansi emhlabathini ukuze izosiza incede futhi ivimbe le sifo lesi esingayenza ukuthi izitshalo zakhe zonke zitheleleke, athole imithi.

Imphakathi abantu abahlala emphakathini bangakwazi ukuthi basebenzisane namaphoyisa ukuze bacebe bonke abantu laba abayenza lobu bugebengu singahlali sithi, ayi ngoba naku akutshontshelwanga mina angeke ngize ngisho lutho. Umphakathi ungasiza kakhulu ngoba ukwebiwa kwemfuwo isuke yebiwa umuntu wasendaweni owaziwayo, ngale kwalokho okusho ukuthi angeke siye phambili siwumphakathi uma ngabe sizohlala, uma sizohlala nolwazi olufana nalolu, kumele sibike emaphoyiseni ukuze bazobanjwa, ubulungiswa benziwe.

Into engingayenza ukuthi ngivule amathuba omsebenzi ngiqhashe abantu okanye ngithole umuntu ongangifakela imali, kule mali ngizokhona ukuthi ngithenge amathuluzi, ngithenge imbewu, ngiqhashe noma abantu ababili noma bathathu abazokwazi ukuthi bayenze imali nabo bakwazi ukuthi babheke umndeni wabo. So, ngibona kuwukuvuleka kwamathuba omsebenzi omningi.

Ukuhlolwa kwenhlabathi kuwusizo olukhulu kakhulu ezitshalweni uma ngabe uzofaka umanyolo ukuze wazi ukuthi umanyolo muphi okumele ungene kuyiphi inxenye yenhlabathi. Kuwusizo kakhulu ukuthi kubhekwe ukuthi inhlabathi yakho ikulungele ukuthatha ziphi iy'tshalo kanjalo nomanyolo, ukuze ungaze utshale iy'tshalo kanti zizobe zingahambiselani nalowo manyolo ebese ibhizinisi lakho liyalahlekelwa imali ngoba iy'tshalo ngeke zize y'khule. Usumoshe imali wathenga umanyolo, wathenga iy'tshalo kanti zizofika zife emhlabathini.

Ukusebenza ngesandla kuyinto enhle kakhulu, kuyinto enhle kakhulu kodwa futhi kunomthelela omningi ngoba kuzomele uqashe abantu babe baningi, kulapho khona ozosebenzisa imali eningi kodwa ukusebenzisa imishini kuyinto enhle kodwa futhi nayo ifuna imali ngokwayo. So, ngicabanga ukuthi kodwa ukusebenzisa izandla kuyinto enhle kakhulu ngoba namaphutha awabi maningi kakhulu.

Ngicabanga ukuthi into engingayenza kuyikho ukuthi ngithole imali ukuze ngikwazi ukulungisa ugandaganda ngoba vele ngaphandle kwawo kuba nzima kakhulu kuba nzima kakhulu, ngakho-ke ngicabanga ukuthi kungamele ngithathe inxenye yemali ukuze ngizokwazi ukuthi ngiphinde ngisebenze ukuze ngizokwazi ukuthi ngenze enye imali. Ngoba ngaphandle kogandaganda umsebenzi uzoma vele ngakho-ke into engingayenza ukuthi ngithathe inxenye yemali ngibusele ngisebenzise ngilungise ugandaganda ukuze umsebenzi uzoqhubeka phambili.